Ngingamtjela umlayezo othi ukutshwayeleka ngesifo lesi akutjho bona kuphela kwepilo, kodwana kumele bona utjheje okudlako begodu uzinakekele ngaso sonke isikhathi. Begodu usele imitjhoga ngendlela efaneleko, begodu lokha nakafuna isizo ngingazama ukumrhelebha ngalokhu akutlhogako kufikela lapha ngifinyelela khona.

Iye kufanele bafundiswe kodwana akukakateleleki, ngombana abantu lokha nabagulako bangakwazi nabo bona bathathe

Ukuhlola isiguli bona siphethwe bulwelwe obunjani nofana siphethwe yini.

Umuntu omdala kufuze azihlolise kanye ngonyaka imtholapilo, noma ngabe uzizwa kanjani ngepilo yakhe.

Iye imitjhoga yesikhuwa ingasebenzisana ndawonye nemitjhoga yesintu, ngombana kwezinye izimo abantu basebenzisa imitjhoga yesintu ukuqinisa amasotja womzimba noma ukulapha izifo ezithize futhi lokhu kungenziwa ngesikhathi sinye nemithi yesibhedlela.

Isigenama mtjhoga nofana muthi wesintu owaziwa khulu eNingizimu Afrika ikakhulukazi emphakathini wamaNdebele, maZulu, amaXhosa kanye neminye imiphakathi. Umtjhoga lo uthandwa khulu ngenca wamandla waso ukulapha nokuhlanzisisa umzimba.

Umphakathi ungakhuthaza abantu bembaji bona batjheje impilo zabo, ngokubayelelisa bona kufanele baye etlinigi.

Iqaphozi livikela isilonda, iqaphosi livala isilonda livimbele amagciwani ukuthi angangeni esilondweni.

encono ama-ambulensi angafika ngayo lula endaweni kukobana asebenzise ubulungiliselelo be-GIS, okuthiwa yi-geographic information system. Ama-ambulensi angahlonyiswa ngama-map asebenzisana ne-GPS kanye ne-GIS ukuze abone indlela emsinyazana khulu, lokha nakaya endaweni.

Isirugulu sisebenza ukuvikela umntwana omncani kanengi, sisetjenziswa bunyana umntwana omncani lokha nakasese lisana avikeleke eentweni ezithize.

Ukuphunga kukhipha into emzimbeni, ukuphuga kusebenzisa

Ukubandula abasebenzi abaphethe ukunakekela kwabantu abadala abalupheleko ukuze benze umsebenzi wabo ngendlela efanele. Kufuze babandulwe ubuqepheshe lokhu kufaka hlangana ukuphatha abantu abadala ngendlela efanele, ukuhlanganisa ukuhlonipha begodu kufuneke babe nelwazi ngezifo ezivamile kwabadala. Kufanele babandulwe ngokuziphatha, abasebenzi kumele bazi ukuhlonipha amalungelo wabantu abadala, begodu ukuhlonipha ipilo yabo kanye nokubavikela ngaso soke isikhathi.

Ukwenza bona imitjhoga kanye neensiza zepilo zifike msinya ebantwini abahlala emaplasini kukobana urhulumende kube

Awa angeze ngasithenga ngaphambi kokobana ngibe nesiqinisekiso sokobana umuntu loyo ligedla kwamambala, ngomvana mva nje abantu sele bazenza amagedla lokha bangasiwo.

Awa angiboni bona yinto engenzeka, ngombana sekusikhathi izangoma neenyanga zikhona kodwana akhange kube nesisombuluko, sokobana imitholapilo ingabambisana njani neenyanga kanye nezangoma.

Iye ukuletha kweenkhandelambeleko eenkolweni kungasiza khulu kwamambala ukwehlisa izinga labantazinyana ababa sidisi.

Iye ikhona imitjhoga ekghona ukwehlisa umuntu emzimbeni.

Iye kufanele urhulumende afake isandla akhele abantu ngobutjha, lokha izindlu zabo nazimotjhwe ziinkhukhula.

Iye kuyabasiza.

Ngombana inengi labantu bembaji abathandi ukukhuluma ngeempilo zabo ngokuvulelekileko.

Imitholapilo ebomakhambangendlwana itjhuthukisa ipilo khulu eendaweni zemakhaya, ngombana abantu bemakhaya kanengi abafinyeleli ekufumaneni imitjhoga ebayitlhogako. Ngakho-ke imitholapilo ebomakhambangendlwana iqakatheke khulu, begodu urhulumende ukuqinekisekisa ukuthuthukisa imitholapilo ebomakhambangendlwana kosele

Imitjhoga yemgunyathi ukuze ifunyanwe ithengiswa eentolo ezikulu. Kukobana abantu laba abathengisa imitjhoga yemigunyathi bafaka amaphepha womgunyathi ukwenza ngasuthi imitjhoga le abayithengisako ihloliwe, begodu mitjhoga elungileko. Ingakho sele sifumana imitjhoga yemigunyathi eentolo ezikulu.

Iye bayafundiswa ngokulandelwa kwenkambiso yezepilo emaplasini.

Isintu ikakhulukazi ngokwesiko lesiNdebele siqala umndeni njengesisekelo sepilo yomphakathi. Abantwana babalulekile babonwa njengomusa kaNkulunkulu. Sikhuthaza imindeni emikhulu ngoba lapho kunabantwana abanengi kuyahlonitjhwa, kuyathembeka futhi kube nemisebenzi eminengi ekhaya.

Mtjhoga yesintu ebesebenza izinto ezinengi okufana nokuhlambulula kanye nokhunye okunengi.

Zinengi iindlela umuntu angathola ngayo intumbantonga. Umuntu utshwayekela nge-HIV and AIDS ngokuya emsemeni angakavikeleki, begodu abanye bazalwa nayo bayifumana kibazali babo.

Isasa mumuthi wesintu osetjenziswa ukuvikela umuntu eenkingeni ezingabonakali ngamehlo njengomona, ubuthakathi namkhana umoya omumbi. Isasa ingasetjenziswa ukuvikela ebumbini, ukuvala umlomo kwabakhuluma kambi, ukususa umona namkha ihlamba begodu usebenza nokuvusa inhlanhla.

Iindlela ezimbi zikukhandela kumbi khulu ukusebenza kweenthuthi zabagulako, ngombana iinthuthi zabagulayo lokha naziyokulanda abagulayo ziyatlhaga begodu azikghoni ukukhamba burhaba, lokho kwenza bona bafike lapha bayakhona ngesikhathi ekungasiso, begodu lokho kwenza bona zifike

Ukungathathwa komuntu obhubhele esibhedlela ngokwesintu, kukholela bona kungaletha imikhokha ngaphakathi kwesibhedlela.

UmNyango wezePilo ungakhuthaza abantu ngokobana nabo abantu abasebenza emnyangweni wezepilo bazi imitjhoga yesintu bona isebenza njani. Ngalokho-ke kungasiza bangakhuthaza abantu ngokuthi nasele bazi bona imitjhoga yesintu isebenza njani, bangazi bona umuntu lokha nakagulayo eze emtholapilo utlhoga umtjhoga onjani, bese babatlolele umtjhoga yesintu ekufuze bayisebenzise.

Isihlahla iqhame sisiza ukulapha izifo ezithize, kokuthoma sisiza ukunciphisa ukuvuvukala begodu sisiza ngeenkinga zamathumbu.

Umuntu osengozini yeenkhukhula angasizakala ngokobana afumane indawo ayibona ingasuthi iphephilo, iphephile ngaleso sikhathi.

Bepilo bangahlonipha amasiko ngokobana bangalingi ukuwatjhuguluka lokha nabakhuthaza ihlelo lokuhlela umndeni.

Abantu bangaziphephisa ngokobana umuntu azi bona utshwayelekile nofana akakatshwayeleki, begodi lokha omunye umuntu nakalimele bangabambi iingazi zakhe. Bangazivikela nokobana lokha umuntu nasele aya emsemeni asebenzise ijazi, begodi kubalulekile nokobana umuntu azi bona umlingani wakhe utshwayelekile nofana akakatshwayeleki, ukwenzela bona baziphephise lokha nabaya emsemeni.

Iye ngokwesintu kukholelwa bona umuntu wengubo ongakahlanzwa ngesikhathi namkhana ngemva kokurhulula umbungu esibhedlela uba nomkhokha.

Kubangelwa kukobana isibalo sabantu abane-COVID-19 sehle khulu begodu abantu bavumelekile bona baye endaweni lapha kuzele khona begodu bangasambathi neemfonyo, lokho kubanga bona abantu bangasayithatheli ehloko i-COVID-19.

Ukwenzela bona zifike msinya lapha ziyakhona zingabambezeleki.

Ngingayelelisa urhulu ngobungozi balokho begodu ngingamtjela nokobana lokhu kungamfaka bona abe sezandleni ezimbi nomthetho begodu angabotjhwa.

Umbono wami uthi iinkoloyi ezithutha imitjhoga kufuze ziphekezelelwe bonogada nofana maphoyisa ukwenzela bona abantu bangazidlelezeli begodu babe bazithathele imitjhoga leyo.

Abaphila nokukhubazeka nabo bavumelekile bona baqatjhwe kodwana iinkhamphani zangeqadi kanengi azikavami ukubaqatjha.

Iye, kungaba nomehluko.

Ngingathi kibo basele imitjhoga yabo ukwenzela bona

Umphakathi ungalima indima ekulu khulu ngombana abantwana bangazi ubungozi bokudlala ngomlilo lokho kungenza bona bangadlali ngomlilo.

Nangizwa nge-COVID-19 kokuthoma kwakuthusa khulu.

Okungcono kulokhu kutjhugulula indlela abadla ngayo.

Awa, abazifumani ngokwaneleko.

Awa, ayenzeki into enjalo.

Iye, bangakwazi ukwenza nabanye ukuthi bangasabi ukuyozihlolisela i-HIV.

Awa, urhulumende akenzi ngokwaneleko.

Iye, bangabotjhwa ngombana bathengisa iinhlahla ngokungasisemthethweni.

Ikambiso engalandelwa kukobana umndeni ungakhetha ukuthi babelethe abentwana abangaki, kube negebhu yeminyaka emine phakathi kwabo. Ukuqinisekisa lokhu bangasebenzisa i-implant noma i-injection ukuvimbela uzithwala ngesikhathi abangasafuni abanye abantwana.

Umkhangiso wamambala ungawubona ngekhowudi etlolwe emkhangisweni begodi ungafumana ilwazi elinengi ngombana lokha emkhangisweni bayatlola kuthi lokha nawufuna ilwazi ungathinta abobani, lokho-ke kungakusiza bona uhlukanise bona ngiwuphi umkhangiso weqiniso.

Awa, lokho angekhe kupule ubunyanga bazo.

Iinkhandelambeleko azibizi khulu emakhemisti kodwana ungazifumana mahala eembhedlela kanye nematlinigi ngaphandle kokobana ukhiphe imali.

Iye, ukhona umuntu engimaziko okhe wagula khulu bewapholiswa ziinhlahla zesintu kwaphela.

Ekufanele bakwenze solongana balinde i-ambulensi kukobana baphakamise uDlalisa bamhlalise begodi balinge ukumkhulumisa ukwenzela bona angathuli.

Kufanele aphuthumele esibhedlela nofana emtholapilo ukwenzela bona afumane isizo ngokurhaba.

Kufanele uqinisekise bona lapha uyiphaga khona akukho lapha kunomlilo khona begodu uhlale uyisa ku-service ngesikhathi ukwenzela bona ihlale iphephile.

Isisombululo salokhu kungaba kukuthi lokha ama-ambulensi nakaya lapha ekufuze aye khona kufanele akhambe nabonogada nofana amapholisa azokuqinisekisa bona iinlelesi azibadlelezeli.

Umraro lo nawo ungararululwa ngokobana abomakhambangendlwana bafumane abonogada nofana amapholisa azobaphekelela lokha nabaya ngemizini.

Umbonwami ngendaba le kukuthi ukugula ngokomkhumbulo kungabangelwa zizinto ezinengi nobuloyi ungakubala, kodwana okhunye okungabangela ukugula ngokomkhumbulo kuhlukumezeka nofana kuthwikamezeka kwengqondo.

Iimbhedlela ezizijameleko ziimbhedlela lapha umuntu ekufuze akhiphe imali nofana abe ne-medical ukwenzela bona akwazi ukufumana isizo, akusizo iimbhedlela zikarhulumende.

Awa, ngicabanga bona akusilo iqiniso begodu angikukholi bona kuyenzeka lokho.

Bokuthi ikoloyi yakho iphephile emlilweni ungasenza ngokuthi utjheje lapha ubeka khona ikoloyi yakho, begodu uhlezi uyitjhega njalo bona iphephile begodu angekhe yatjha.

Iye, kuyakhambisana.

Ubungozi bokwehlisa umzimba ngeenhlahla kukuthi umuntu angazifumana sele agula begodu umuntu angazifumana sele ehle khulu kunangendlela afuna ukwehla ngayo.

Umbonwami ngalokhu kukuthi imisebenzi eyingozi idalelwe nanoma ngubani kodwana kuya ngokuthi umuntu uyakghona begodu onelwazi lomsebenzi awenzako.

Umbonwami ngalokhu kukuthi iye zona ziyasebenza begodu ziqakathekile kodwana lokhu kufaka abantu besifazana ekingeni ngombana bagcine sele babamba ngamanye amagulo lokha nabathi bakhandele imbeleko.

Kubangelwa kukuthi iSewula Afrika umnotho uphezulu kunezinye iinarha ze-Afrika begodu abantu beenarheni ze-Afrika ezinye bafumana amathuba amanengi wokobana benze imali lokha nasele bala eSewula Afrika.

Iqakatheke ngokobana iyabavikela lokha nabayokucima umlilo.

Kubangelwa kukuthi indawo yemaplasini yindawo engakathuthuki khulu begodu abantu bemaplasini urhulumende akabatjheji khulu, lokho kubanga bona iinhlahla sitlhayele emitholampilo.

Ekungenziwa ukwenzela bona bangalibali kukobana bafumane nofana batholelwe abantu abangahlala nabo begodu babakhumbuze bona basele amapele ngaso soke isikhathi.

Awa, mina akhange kungithathe isikhathi ngombana ngathi ngibona iindaba ngabona bona irhagele khulu i-COVID-19.

Kuqakatheke khulu ngombana abantu abalupheleko abakwazi ukuzenzela izinto ezinengi begodu abanye babo ababoni kuhle.

Ubudisi bokobana lokha abantu nabalupheleko abakwazi ukuzenzela izinto. Lokho kutjho bona lokha nawuhlala nomuntu olupheleko zonke izinto wenzela nguwe. Fana nokuhlamba nalokha nakayozithuma kumele ubekhona ukuze uzokwazi ukumlekelela.

Umphakathi ungabasiza ngokobana ufake isandla begodu uye emakhaya lapha kunabantu abalupheleko khona ubuze bona ngiliphi isizo abalitlhogako.

Bangabandulwa ngokuthi kube nabantu abakhamba ngemizini lapha kunabantu abalupheleko khona babuze bona abasebenzi navane bavakatjhela ngemizini babaphatha njani bathathe iimpendulo ebantwini labo.

Kuqakatheke khulu ukuhlonipha abantu abalupheleko nofana abadala ngombana nabo bababantu begodu kuyatlhogeka bona bahlonitjhwe begodu babekezelelwe.

Iye, ayafika ngekhethu.

Umraro ngicabanga bona kungaba ngurhulumende ngombana nguye ekufuze akhele abantu iimbhedlela kodwana uyariyada.

Umraro lo ungararululwa ngokobana urhulumende wakhele iindawo lezo imitholapilo.

Kungiphatha kumbi khulu lokho ngombana amalunga wepalamende ngiwo ekufuze khulu asekele abasebenzi beembhedlela zikarhulumende. Kodwana kunalokho bona bakhetha bona baye eembhedlela ezizijameleko namkhana zangaphetjheya. Lokho kuveza bona ababathembi abantu abasebenzela eembhedlela zikarhulumende.

Isisombululo salokho kukobana ama-ambulance nawo kumele alandelwe mapholisa ngemuva lokha nakaya lapha babizwe khona.

I-HIV ngingatjho bona yingogwana etheleleka ngokomseme begodu abanye abantu bavela banayo bayithatha kibazali babo.

I-AIDS ngingatjho bona yingogwana eyingozi khulu begodu uyifumana lokha nasele unayo i- HIV bese iyeqele kubayi-HIV and AIDS.

Umuntu angayithola ngeendlela ezinengi khulu i-HIV kanye ne-AIDS. Lokha umuntu nakabandakanya emsemeni ngaphandle kokuzivikela. Ngaphandle kokusebenzisa ijazi lomkhwenyana begodu angayithola nangokusebenzisa umjovo osebenziswe ngumuntu otshwayelekile. Umuntu angayithola ngokubamba iingazi zomuntu otshwayelekile begodu abanye babantu bayifumana kibabelethi babo. Lokha nakufumana bona umzali naye utshwayelekile kunamathuba amanengi khulu wokobana umntwana angayifumana nangabe umzali akaseli amapillisi wokobana umntwana avikeleke lokha nakazithwele.

Ngingamupha umlayezo wokuthi akhulume nabantu abathembekileko begodu abathembako nokobana afumane abantu abanelwazi elidephileko ngengogwana le ye-HIV kanye ne-AIDS ukuze azokwazi bona angarhelebheka njani angaya kibodorhodera angaya emtholapilo ukobana afumane ilwazi alitlhogako nendlela yokuzivikela ukuya phambili.

Ngicabanga bona amagadango angathathwa mumuntu oqeda ukuthola bona utshwayelekile magadango wokobana akhulume nabantu abanelwazi elaneleko ngengogwana le. Angakhuluma nabahlwengi nofana nodorhodere emtholapilo ukwenzela bona afumane ilwazi elilungileko begodu azolidinga ukwenzela bona azi bona ngemva kwalokhu uzokuraga njani nesifo lesi.

Bangaziphephisa ngokobana bangayi emsemeni bangakasebenzisi ijazi lomkhwenyana nofana bangakazivikeli. Kubalulekile bona umuntu azi bona umlingani wakhe utshwayelekile nofana akakatshwayeleki ukwenzela bona akwazi ukuziphephisa. Bangaziphephisa ngokobana bangasebenzisi imijovo esele isebenzile kanye nokubamba iingazi zabantu.

Iindlela ezingenza bona ama-ambulance angene lula eendaweni zemitlhatlhana. Kukobana urhulumende wakhe iindlela ezilungileko, ezilungele bona neenkoloyi, iimodere zingakhamba kuhle endleleni leyo. Nangokobana urhulumende ubeke amatshwayo wendlela endleleni nofana eendaweni zemitlhatlhana.

Awa, angiboni kungaphungula imijeje emide lokho ngombana abantu baphatheka khulu. Umuntu angekhe akwazi ukulinda ilanga abekelwe lona lokha nasele aphatheke khulu.

Ngombono wami ngibona bona umuntu okufuze asolwe ngurhulumende. Ngombana lokho okwenza bona kube nemijeje emide kukobana kunabasebenzi abancani emitholapilo. Lokho kwenza bona imijeje ithathe isikhathi ukuphunguka.

Ngombana eembhedlela zikarhulumende kubanemijeje emide begodu abafumani irhelebho msinya. Ngakho-ke yingakho bakhetha ukuya kumbhedlela zangeqadi.

Iimbhedlela ezizijameleko ziimbhedlela ekungasizo zikarhulumende.

lye, basathathelwa ehloko.

Iye, iinhlahla zesintu zingafakwa emtholapilo.

Iye, ngikholwa bona zingakwelapha ukugula kwamalanga la. Ngombana ngaphambi kokobana kube neembhedlela abantu bebasebenzisa zona iinhlahla zesintu lokha nabagulako. Ngakho-ke zingakwelapha ukugula kwamalanga la.

Ungabakhuthaza ngokobana eembhedlela kanye nemitholapilo nakhona zibekhona iinhlahla zesintu. Ngalokho-ke abantu bangazisebenzisa khudlwana lokha nazithola eembhedlela kanye nemitholapilo.

Iye, iyayenza imizamo.

Into engasiza msinya ukufaka iinhlahla zesintu emtholapilo. Kukobana abodorhodera bahlole iinhlahla zesintu bona zilungele kangangani umzimba begodu zizokurhelebha kangangani. Nabangafumana bona ziwukurhelebha khulu begodu zilisizo khulu lokho kungenza bona zifakwe msinya emitholapilo.